Ubuchwepheshe sebuyiguqule kakhulu indlela amaZulu asemadolobheni ahlale exhumene ngayo ngey'mpande zawo. Ngoba manje bayay'bona izinto ezinhle ezenzakalayo mhlampe ey'ndaweni zasemakhaya. Okuwukuthi kwesinye isikhathi kusuke kuculwa, kusinwa ngey'ngoma zomaskandi. Abanye bavele bahlabeke umxhwele bakhumbule iy'mpande zabo, abanye bayabona ngisho iy'ntombi ey'suke zihamba ziya emhlangeni. Ezinye iy'ngane zize zicele ukuthi, siyacela nathi ukuthi sihambe nathi, sicela ukuthi nisilungisele amabhasi ukuthi nathi sikwazi ukuthi sihambe siye emhlabeni. Ngenxa yokubuka nje ubuhle, nabo baxhumane ney'mpande zabo. ukuthi ukuthi singamaZulu, lento iphila egazini lethu. Ngakho-ke, yebo ubuchwepheshe bunazo izinto ezimbi zawo kodwa kakhulu nje ey'ntweni zamasiko kuyavuselela lokho ebantwini ukuthi, bangobani.

Imizwa angabanayo ukuthi uyozizwa nje elahlekile, ebona engathi nje yeyi ulahliwe nje, ulahlwe kwenye indawo angayazi. Okuwukuthi kulindelekile futhi uma ngabe kuwukuthi-ke uyoqala impilo entsha ezweni ongalijwayele. Lokho kungagcina kukwenza uba nomuzwa wokuy'sola ukuthi ubuyaphi kulelo zwe lelo. Uphinde ukhumbule nje ekhaya ufikelwe umunyu, ukuthi yeyi ngikude nasekhaya, akekho umuntu okwaziyo ukukhuluma ulimi lwami kule ndawo, uma bekhuluma nabo nami angibezwa. Nje into engingasho kuye ukuthi akaqale afunde. Mayefika khona, azame ukuthi acele abantu bakhona ukuthi bamufundise ulimi lwabo, ngoba lokho kubalulekile ukuze naye ezokwazi ukuthi axhume, axhumane nabo ngoba lokho leya ndawo isizoba ikhaya lakhe elisha. Okusho ukuthi ulimi lwabo kumele alufunde, alukhulume, akwazi ngisho ukulibhala.

Ngiyacabanga ukuthi imishado ehleliwe esikhathini sanamuhla ngeke isasebenza. Manje sesiphila ezweni lenkululeko abantu sebenza izinto abafuna ukuzenza. Abantu sebefuna ukulandela iy'nhliziyo zabo. Abantu bafuna ukushada nabantu ababathandayo. Abantu abasafuni nje ukuthi nje umuntu alethe eselethelwa nje umyeni noma eselethelwa unkosikazi. Umuntu usefuna ukulandela inhliziyo yakhe ukuthi yena amthandayo ubani, ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu basuke sebekhethe ukuthi bathandane nabantu bobulili obufanayo nobabo. Ngakho-ke lokho nje konke lokho, ukuthi umuntu yena ufunani ngempilo yakhe. Abantu sebeyay'khethela manje, futhi ukuthi-ke uphinde ukhethelwe futhi, kogcina kwenza ukuthi nawe ubenengcindezi. Ngakho-ke ngibona ukuthi imishado ehleliwe sekuyinto yakudala iphelelwe yisikhathi, angeke isasebenza esikhathini samanje.

Indlela okuphekwa ngayo ukudla lapho kunemikhosi noma imicimbi ekhethekeleyo, akufani nokupheka ukudla ngey'nsuku ey'jwayelekile ngoba, lapho kusuke kuphekwe ukudla okuningi, ukudla okuphekwa ngamabondwe amakhulu, iy'nhlobo ngey'nhlobo zokudla. Ungatholukuthi kuphekiwe inkomo, kwaphekwa imbuzi, kwaphekwa inyama yangaphakathi. Umakuqedwa lapho yonke leyo nyama leyo, inyama enganongwa, inyama efakwa nje usawoti kuphela akube kusafakwa iy'nongo ey'ningi. Kuthi kusuka lapho kuphekwe ojeqe, kuphekwe iy'tambu, kuphekwe uphuthu. okuwukuthi-ke lokho kudla ukudla okusuke kuveza ukuthi lolo suku okuhlangenwe ngalo ngalelo langa usuku olunjani. Okungaba ukuthi-ke kungaba usuku lomsebenzi, okuwukuthi abantu uma sebephakelwa, baphakelwe ey'nqokweni ukuthi abantu bedle bengamaqoqo. Kungabi ukuthi umuntu uzophaka ephakelwe yedwa. Yiyo into eyenzakalayo uma kuyimikhosi ekhethekile.

Into eyenzakalayo uma ngabe uzoshada umshado weSintu, ukuthi uyakhishwa angithi ekhaya kini. Uma ngabe usukhishiwe-ke, nihambe niye kamkhwenyana. Uma nifika kamkhwenyana, nifika iy'ntathakusa, abantu besalele, nifika nezipho enisuke niy'phethe ngalelo langa lelo. Ngalo lelo langa ekuseni makusa, niyavuka, nihambe niye esigcawini. Esigcawini nifike nigqoke-ke kahle nihlobe kahle ngey'mpahla zenu zeSintu. Bese-ke abantu-ke beyafika-ke abantu bomphakathi, nabakamkhwenyana nabakini wena makoti, befike, nigide, nisine kube mnandi, kube njeya. Kuculwe, ubuzwe ukuthi-ke uyamthatha na? Uma ngabe uvuma ukuthi uyamthatha, umcimbi uyaqhubeka kahle yonke into ihambe kahle, kwenziwe usiko lokwaba wabele abantu bakubo kamkhwenyana. Kusuke lapho bese undlala umbhede womkhwenyana wakho, umdlalele umbhede, umugeze, umphakele. Ukhombise phela ukuthi uma ngabe usu semzini uzobe umenzela kanjani.

Inselela ngayinqoba ngokuthi sigcine sikhuluma ulimu thina sobabili esizoluzwa ngoba ekugcineni kosuku sogcina singazwananga. Okuwukuthi isikhathi esiningi-ke ngoba siphila eNingizimu Afrika, ulimu esingagcina sikhuluma ngalo ulimu lwesiNgisi. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi singakwazi ukuthi sikhulume, siphinde sifundisane ngamasiko ethu nangey'limu zethu uma ngabe sekuhambe isikhathi. Ukuze sizokwazi phela ukuthi siqondane noma lapho sikhuluma sisebenzisa iy'limu zethu. Kodwa uma ngabe kusaqala ukuze unqobe inselela, sebenzisa ulimu nina nobabili enizothi niluqonde lapho nikhuluma.